Ngingasebenzisa indlela yokufaka imali ezitolo ngoba esikhathini samanje sekulula futhi izitolo cishe zikhona kuwo wonke amadolobha amakhulu namancane, futhi ziningi izindlela zokufaka esitolo kulula futhi.

Amabhange vele ayazifihla izinto eziningi ngoba abantu bazithola sebekhokha izimali eziningi, ezidlula lezi bebevumelene ngokuzikhokha emabhange.

Lokho kungakusiza kakhulu futhi kungabasiza abantu ngoba bezokwazi ukuba babeke kahle imali zabo, futhi bakwazi ukusebenzisa imali bangazifaki ezikweledini eziningi.

Sawubona ukhuluma noMbali, ngicela ukubuza ukuba ngifuna ukufaka isicelo ku-UIF ngingenze njani ngoba ngixoshiwe emsebenzini ngokuthi angifakanga ngesikhathi.

Le ngxoxo ayikho lula uma uzoyibeka emndenini ngoba esikhathini esimanje samanje abantu bayabulawa ngenxa yale mali ngakho angeke kube lula, kodwa ngingazama ukubabonisa ukubaluleka lokuthi uthole lo sizo ngesikhathi ozoludinga ngalo.

Umngani wami ngingameluleka ngokuthi azame ukuthola i-medical aid azokwazi ukuthi amelane nayo, futhi akhethe nezinsiza abazinikayo azozidinga azidinge.

Ngicabanga ukuba ngingamuthumela dijithali futhi ngizame nendlela yokuthumela ezitolo ngoba esikhathini esimanje kulula ukuba uthumele nasezitolo, futhi izitolo zikhona kucishe wonke amadolobha amancane namakhulu.

Lokho kungangiphatha kabi kakhulu ngoba kuzongenza ngingakwazi ukukhokha ngendlela, futhi ubudlelwane bami nebhange ngeke busalungisa ukuya phambili ngoba ngizobe ngingena kakhulu ezikweledini.

Ngishaqekile kakhulu ngalokhu futhi kuyangidumaza ngoba nginobudlelwane obuhle nebhange lami futhi kuzoba nzima ukuba ngizame ukuthola enye indawo kodwa esimeni engikuso anginako ukuzikhethela. Kuyadingeka ukuba ngenze ucwaningo ngendawo engilungele futhi enenzuzo elungile.

Lokhu kuyisimo esibi kakhulu futhi kuzoba nomthelela omubi ebantwini abase-Kenya noma abase-Indiya, ngoba isimo semali asikho sihle kakhulu kulezi ndawo.

Ukwenza lesi nqumo ngingabheka izinsiza engizozidinga kakhulu ngoba amaphrimiyamu angafani kodwa olunye usizo uthole ukuthi alukho kwenye, kodwa ngingabheka lapho engingathola kakhulu khona usizo futhi engiludinga kakhulu.

Akulungile vele ukusebenzisa izikweletu ikakhulukazi uma usuthathe umhlalaphansi ngoba imali ayiveli noma yikuphi futhi awusasebenzi.

Ngiqala ngibheke izinkokhelo eziphansi ngoba kubalulekile ikakhulukazi uma kubandakanya mina kanye nesikhathi esisheshayo, ukuze umuntu engimuthumelayo imali eyithole ngokushesha. Nokufinyeleleka kalula lapho engayikhipha khona okuseduze.

Okubolekisa ngemali noma kona kwezinye izinkathi kusiza kodwa akulungile ngoba kufaka abantu abaningi ezinkingeni zezikweleti, futhi okuba nzima kubona ukuba bephume kuzona, bebe nengcindezi enkulu uma sekudingeka ukuba bekhokhe.

Okungikhathaza kakhulu yizifo ezibakhona uma usuthanda ukukhula futhi akungiphathi kahle ukungabi nolwazi oluningi ukwazi ukuba, ngabe i-medical aid yami izokwazi ukuba ingisize uma kungenzeka sekushintsha ngiba neze lezi zifo. Lokho ukona okubaluleke kakhulu kumina ukuba ngokuhamba kwesikhathi i-medical aid yami izokwazi ukuba ingikhave.

Lokhu kuzongithinta kakhulu kwezezimali ngoba kuzodingeka ukuba ngikhokhe kakhulu futhi kube nokunye engike ngikwazi ukuba ngikukhokhe, kungidumaza kakhulu futhi ngiyakhathazeka ngesimo sezezimali ukuba, ukuya phambili ngizohlanganisa kuphi futhi kanjani.

Ngingakhetha ukuba ngithole enye indlela yokuba ngingathumela imali ngoba esikhathini samanje awusakwazi ukuthemba abantu kalula ukuba ungaphatisa imali, futhi sekunezindlela eziningi zokuthi ungakwazi ukuthumelela imali emuntwini iqondane naye ngqo.

Izindaba ze-overdraft kungaletha ukucindezeka okukhulu ngoba izidingo nazo ziyadingeka ukuba uzifeze uma uzothola i-overdraft uwengeza esinye isidingo, okungenzeka futhi ungakwazi ukumelana naso. Esingalenza ingcindezi enkulu kuwena futhi nje ngiyakhathazeka ngalokho.